Ewe, indawo endihlala kuyo ikhona ineenkonzo yezithuthi zasesibhedlele, hospital shuttle service. Le inkonzo inceda kakhulu abantu abadala abangakwazi ukuqhuba okanye abangafuni ukuthatha izithuthi zoluntu ngenxa yokungakhuseleki. Yenza kube lula ukuba baye kwii-appointments zabo ngaphandle kokuphazamiseka. Ihlisa iindleko kuba abanintsi bahlala kude nesibhedlele kwaye abanakuhlawula itekisi rhoqo. Iyabanceda ukuba bangaphoswa linyango nto leyo ibalulekileyo ekugcineni impilo yabo entle.

Kwakukho ixesha endathatha uhambo lendlela oluvela eGoli lusiya eKapa nosapho lwam. Laluluhambo olude kodwa lalonwabisa kakhulu kuba sasimamele umculo, sahlala sibaliselana amabali kwaye sahlala sima kwiindawo ezahlukeneyo zokutyela nokufota. Into eyenza uhambo lwam lube lula kukho imoto yethu eyayikwindlela entle kwaye sasizilungiselele kakuhle nesiselo, ukutya neendlela esiza kuhamba ngazo. Kodwa ke into eyayinzima kukudinwa ngenxa yendlela ende ngakumbi xa uqhuba ixesha elide endleleni ende. Kwakutshintshana ukuphuma kwangoko kusasa nokwenza iindawo zokuphumla zanceda kakhulu kuhambo lwethu.

Ukunciphisa ingxinano yeemoto ezindleleni ingakumbi kwizixeko ezikhulu enye into enokwenziwa kukukhuthaza abantu ukuba basebenzise izithuthi zikawonkewonke ezifanelekileyo ezifana nebhasi, itreyini okanye iteksi ezinkulu. Oko kunganceda ukunciphisa inani leemoto ezizimeleyo endleleni. Kwakhona iinkampani zinokuvumela abasebenzi ukuba basebenze ekhaya kwezinye iintsuku okanye bangenise ixesha lokusebenza elihlukahlukeneyo ukuze bangagqibi sonke ixesha endleleni. Ukukhuthaza ukugibela kwimoto enye ngabantu abanintsi carpooling nako kunganceda.

Ndikhumbula uhambo endalwenza ukusuka eGoli ukuya eMpuma Koloni nentsapho yam. Sasihamba ngemoto ngendlela kwaye into endiyikhumbulayo kakhulu kukuhlwa apho sasilalisa khona kufuphi eBergville. Ubuhle bendalo, iintaba eziluhlaza kunye nomoya omtsha wandinika uxolo olungachazekiyo. Kodwa kwafika nomngeni xa saqala ukungena kwiindawo ezinokugcwala kweemoto ingakumbi kufutshane neDurban apho sachitha phantsi iyure enye simile. Nangona kunjalo loo mava andifundisa ukuba ukuhamba olude kufuneke ube nomonde, uchebe kakuhle kwaye uyeke ixesha lokuzonwabisa nentsapho ngendlela.